Ka go ka fokotsa madi ao ba patelang a ga ka gonne madi a o ke madi a fokotsiwang, mme re a tlhoka thata go ka dira se seng se se botoka.

Go ya ka nna ke bona gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bone ka gonne le bone ka tlhokometse lelapa la bone, ka gonne jaanong ka gore ke bagodi tlamehile ba lelapa ba ba tlhokomele jaaka le bona ba kgone go ba tlhokomela.

Batsofe ka tshwanetse go tlhokomelwa ka gonne ke bona ba e leng gore ba re godisitse, ba re bontshitsheng tsela ya nnete le bophelo ke ka moo le rona tlamehile re ba tlhokomele ka teng.

Di bopa maikutlo ka a rona ka tsela ya nnete ka gonne batsofe ke bona batlhokomedi ba rona jaaka la rona re le batlhokomedi ba bone, e re ruta gape go nna le tlhompho le go se fele pelo mo bathong ba bagolo.

Go ya ka nna re le batho ga re tshwane ka jalo mongwe le mongwe o o na le tsela ya gagwe ya go tlhokomela motsadi wa gagwe, ke ka moo re farologaneng go ya ka ditso.

Tikologong ya me masepala kgwedi nngwe le nngwe fa e ya o tsena motse ka motse ba tlisetsa batsofe dijo le tse dingwe tse ba di tlhokang, mme fela jalo santse ba yo gola madi a bona a botsogo ke ka moo ba ba tlhokometseng ka teng.

Gantsi batsofe ba isiwa ko batsofe botlhe ba ba , ko motseng wa bona ko e leng gore ba na le batlhokomedi ba bona, and-e batlhokomedi ba bona ba ba direla sengwe le sengwe ka go tshwana, mme fela ga ba kgethe gore motsofe ke motsofe o ntseng jang.

Go ya ka nna ke sengwe se se siameng tota ka gonne o ka fitlhela malapa a mangwe bana ba palelwa ke go tlhokomela batsofe kgotsa o kry-a motsofe a dula a le esi, ke ka moo o tshwanetseng go nna le tlhokomelo ya batsadi. Mme fela e ka tokafadiwa ka go puso e ka ya nna ntse e ya e ba tlhola e ba tlisetsa ditlhokwa le tse ba di batlang.

E ba ama ka tsela e ntle tota ka gonne go ya ka nna bo botlhe ba itumeletse go gola pension ya puso, ka gonne e ba thusa ka go reka ditlhokwa tsa bone.

Go na le ditokomane tsa motsofe tse di batlegang, gore o kgone go kry-a pension ya puso yago tlhokomela batsofe le go e amogela.

Mo nageng ya rona re na le malapa a le mantsi a a farologaneng, mme ka mo lapeng ga re lekane ka palo go mme tšhelete ya phenšene nako e nngwe batho fa batho ba le ba ba nnye ka palo ka fa lapeng e kgona go thusa go reka ditlhokwa tse di tlhokegang, go mme letsatsi le leng o fitlhela ka fa lapeng e le ba ba ntsi botlhe ba bangwe ba e neetse mo tšheleteng ya phenšene ya batsofe, go mme e sa kgone go lekana go reka dilo tsotlhe tse di tlhokegang.

Ka dingwaga di le masome a marataro ka gonne ke nagana gore ke foo botsofe bo simololang teng, ke foo mmele wa motho o thomang go batla go ikhutsa go bereka ka thata ka teng.

Re ka ba thusa ka go ba batlela dikoloi tse di ka ba di a ba isa kwa dipetlele tse e leng gore ga ba kgone go di fitlhelela teng.

Ka go dikoloi tse e leng gore di tlo ba tsaya di a ba isa kwa dipetlele, go mme di a ba busetsa morago gae.

Ga go nako e kae e e rileng go mme tsotlhe diapere tshiamo mo ke dulang teng, mongwe le mongwe o kgona go thusiwa go mme ka nako a batlang go thusiwa ka yone.

Ka gonne o kry-a go na le batho ba e leng gore ga ba kgone go fitlhelela dipetlele kwa di leng teng, fa e le gore di kgakala le magae a bone jaaka tlamehile ditleliniki tse di tsamayang ke puso di fitlhe le kwa mekhukhung.

Malwetse a ka fitlhelang ke malwetse a jaaka mokgotlhwane, sukiri le go ya ga madi godimo, ke ona malwetse a le a mang a ke sa kaelang. A leng o ka se a fitlhele ka malwetse a tshwana le bo kholera, ke malwetse a go tshwana le bo AIDS.

Motse wa magaeng ke o o monnye go mme matlo a teng a kgobokane ke ka moo ditleliniki tsa teng di balega, and-e gape tsa kwa toropong toropo ke e kgolo go mme ke ka moo ditleliniki tsa ko toropong le le dintsi and gape go tletse le batho ba le bantsi go gaisa batho ba ko magaeng.

Bangwe ba fiwa ntlha gore ba tle nneng gape go tlo tsaya melemo ya bone, bangwe ba ba fa lekwalo gore ba yo reka melemo e e rileng ko ngakeng ya Sekgowa.

Ka hobane gantsi ko ditleliniking o tla fitlhela o dutse sebaka go mme go sena yo a o thusang, ke ka moo batho ba tshabang go ya tleliniking le fa ba lwala thata.

Nka bua mmaka empa go ya ka ntlha ya me ke nagana gore ke kgethololo ka hobane molwetse fa tlile ko tleliniking go batla thuso tlamehile a thusiwe.

Fa go ntse jalo ga gona mong o a imileng a tla tlhagelelwang ke kotsi fa ditleliniking tsa makeišeneng, setse di thusa diura di le twenty four ka letsatsi.